Inkonzo yethu thina sibuye sihlangane uma kuyi sikhathi sama-Good, noma kuthiwa i-Good Friday. Sihlangana nezinye iy'nkonzo sibe into eyedwa, sizile into abayibiza ngokuthi i-fasting, singadli, sihambe siye entabeni, sithandaze. Inkolo yethu ihambelana kakhulu futhi namasiko. Umbuzo wami ukuthi kungabe nani ngenkonzo noma ngama-Good, niyazila ningadli na? Nibuye futhi nihlangane na nezinye iy'nkonzo, nibe into enye? Umbuzo wami ukuthi inkonzo yenu noma, inkonzo yenu ihambelana namasiko enu na? Noma kuhlukile na? Noma into eyodwa? Noma-ke ukuthi niyazila na, nibuye nithandaze, niyenze ukuthi lento ithi i-fasting?

Ngingacala ngokubonga wonke umuntu ofikile khona lana, ezobhiyoza nami esibongeni, ekuthatheni isibongo saka-baba. Ngokomthetho ngesiZulu kuyashiwo ukuthi uma ungazazi ukuthi uyakuphi noma ungazazi ukuthi ubuyakuphi ngeke uzazi ukuthi uyakuphi nje ngenhloso. Umthetho uyafuneka ukuthi uma ungumuntu uzazi ukuthi ubuyaphi. Mina ngithatha inkabi yami, nginibonga kakhulu futhi nani ukuthi nize nami nizobhiyoza nami. Bayede!

Yebo, ngiyavuma. Wonke umuntu nje, angithi wonke umuntu uma ungumZulu ilimi lakho leli, ngeke ube ney'nhloni ukukhuluma ilimi lakho. Ayikho into ena ezokuphathisa amahloni njengelimi lakho. Angiyiboni intsha inovalo ekukhulumeni noma ubani ilimi lwayo. Ungaba umSotho ungaba umPedi, kodwa uma uwumZulu nawe, uyakwazi ukulibhiyozisa ilimi lakho, ukhulume ngalo nanoma kuba.

Ikakhulu ngingasho ukuthi usiko ekulona uchaza kakhulu ukuthi noma bangadabuka baye kuphi nakuphi isiko lawo bangawulahli. Noma bangaya eMelika noma kuphi, behlale bezazi ukuthi bona boZulu badabuka kuphi.

Ngingakhuluma nentsha intsha kakhulu, laba abasagiya, ngisho nenduku. Abantu bangaphandle uma besibuka usiko lethu bebhiyoza nabo babona umgqoko wethu, ungasho ubone ukuthi mhlawumbe ngase eThekwini kakhulu, ngisho laba oyini? Ama-tourist, uma efika, befika nje bafuna ukubona thina nje kuphela. Bazi kahle ukuthi ithina oZulu, usiko lwethu asilulahli. Ngisho nje ungaya noma umuntu ingane encane, umuntu omdala uZulu nje uyaziwa nje. Ubuwena bakho ngeke ubulahle. Ngiyacabanga lento le ukhula ngayo, abazali bakho bakufunza yona useyingane, uya nayo noma ikuphi.

Siyabandakanya kuyo i-fashion impilo yethu, kakhulukazi thina abantu abamnyama. i-Fashion okhokho bethu nogogo bethu kade bethunga. i-Fashion isegazini. i-Fashion into ehlezi ikhula njalo. Lokhuya kudala abantu bengagqoki bagqoke iy'khumba nje kuphela, kodwa ukuhamba kwesikhathi abantu sebayagqoka manje. So i-fashion into esikhula ngayo sonke, sonke thina kakhulu abantu abamnyama. Ukuthi iyadura, ayiduri, ukuthi injani, i-fashion yi-identity yethu nathi.

Ngazithatha kubaba. Ubaba esho ukuthi, la owakhe khona, la uhlala khona, noma ukuphi, uhlezi uwazi ukuthi kuyaphahlwa, ezomoya lezo. Kuyaphahlwa, uyakhuluma nabaphansi. Kunje ngikhuluma ukuthi nanoma ngikuphi nje ngokomhlaba, ubaba wangifundisa ukuthi kuyaphahlwa, kuyakhulunywa nabaphansi, umsebenzi uyenziwa futhi into engakhula ngayo, namanje ngisayiphethe namanje. Noma ngikuphi komhlaba, ngikwami, ngiphesheya, noma ngikuphi, ngiseGoli, ngisekhaya, ngenza njalo.

Ulobolo, uma sifika elobolweni, ilobolo mina ngibona ukuthi ilobolo singayimoshi ilobolo ngokuthi ubani ufundile, ubani akafundanga, ubani wenza njani, ubani akayenzi njani. Ekungelula, ilobolo alibuyele back to esintweni ukuthi sihlanganisa imindeni emibili. Le mindeni le, sichitha negazi futhi, isilwane, mhlambe inkomo. Ukuya phambili, uma siyaphambili, imali ezophuma, imali ezosiza ngomshado yalabantu bobabili nje kuphela. Akekho ozozuza inzuzo esiy'tholayo ukuthi imindeni ihlangene yomibili. Imindeni ichithile igazi, sesibumbene, sesintonya manje.